Kubalulekile ukuthi sihlole iy'tshalo zethu. Gogo kubalulekile futhi ukuthi sinake ukuthi umhlabathi osusebenzisayo ingabe ulungele ukuthi ungafaka izitshalo lezi thina esizifisayo, futhi kubalulekile ukunaka ukuthi ingabe izitshalo esibhizi nazo zizokhona ukuthelisa imizimba yethu futhi sidle sikhule kahle. Kubalulekile ukuhlukanisa ukuthi inhlabathi yethu ithola amanzi anele futhi inezinto esizoyinothisa ngaphakathi, kungaba amakelo kazambane, kungaba amakelo weklabishi, kungaba amakela elethisi, kodwa kubalulekile ukuthi nathi sivunise noma sinothise umhlabathi wethu. Lokhu kuzosiza ukuthi izitshalo zethu zikhule kahle futhi zibe nezinsiza zomzimba ezifanele.

Kubalulekile ukuthi ikhasimende lithole elikufisayo, futhi kubalulekile ukuthi ikhasimende libe nezinto elizokhetha kuzo, futhi kubalulekile ukuthi uma umuntu adla adle ukudla okukhona ngaleso sikhathi leso. Lokhu kusifundisa ukwamukela isimo, futhi kusifundise futhi nokuthi yonke into inesikhathi sayo. Ukudla ukudla okuhambisana nesikhathi sendalo kubalulekile ngoba indalo ikhipha lokhu umuntu okumele akuthole sikhathi leso, bese uma sesidlulile akhiphe kwaleso sikhathi leso esesifikile, futhi kungaba kuhle ukuthi umuntu adle ukudla okusuka engadini kuye etafuleni. Loku kugcugcuzela umzimba ukuthi ukhule kahle futhi ube nesimo or ube sesimeni esikahle, futhi esifanele. Loku ksiza umuntu aphile kahle futhi aphile isikhathi eside.

Kubuhlungu lokhu okuvelele uSenzo, futhi ngiyamdabukela. Usesenokuthi aluze izinto eziningi futhi aluze umsebenzi wakhe azi khandle kanzima ukuthi awufeze, nokuthi utamati wakhe ube mukhulu kanje. USenzo kubalulekile ukuthi azame ezinye izindlela ezikhona zokuthi akhone ukugcina itamati futhi akhone ukuthengisa itamati, ukuze akhona ukwenza imali yokuthenga enye imfino futhi achubekise imisebenzi yakhe. USenzo angathatha amatamati awayenze i-paste noma u-jam, agcobise isinkwa noma afake ekudleni. Angasondelana namakhampani afana nabo-Tomato Sauce, benze i-tomato sauce bayifake ekudleni. Lokhu kuzosiza uSenzo athenge izimbewu futhi atshale achubekise ngomsebenzi wakhe.

UZanele walimala kakhulu elinyazwa ukumosheka kwengadi yakhe. Lokhu kwamuphula inhliziyo futhi kwamphula nomoya. Loku kugcugcuzele uZanele ukuthi asabe ukwenza enye ingadi ngoba asaba imiphumela efana njengayo lena. UZanele sekalimele futhi waphazamiseka emsebenzini wakhe omuhle abekawuyenza ukuze anakekele ingadi yakhe futhi awonge imali. Lokhu kuzomenza ukuthi acale asebenzise imali lena abekayibekile, futhi agcine amosha kuloku abekazama ukukwenze ekushintsheni impilo yakhe. Lokhu kulimaze uZanele ngezindlela ezingafani futhi endaweni ezingafani, emoyeni, enhliziyeni, futhi nasemzimbeni. Loku kugcugcuzele imimoya emibi kuZanele.

Ziningi izinto ezingaphazamisa umsebenzi kaMnumzane uMkhize, umfuyi wezinkomo ofuna ukuzalanisa izinkomo ezinamandla nezinempilo. Loku kungaba indawo ehlala kizo, futhi kungaba ukudla ezikudlayo. Kuningi okungaphazamisa icebo lukaMnumzane Mkhize lokuzalanisa, futhi uma ama-genes wazo izinkomo angahambisani, loku futhi kuye kuhambise kukhiphe uhlobo lwenkomo olungeke luthokozise uMnumzane uMkhize. Kubalulekile ukunaka inkomo ozisebenzisayo ukuze uthole lokhu ofisayo ukuthi ubenakho. Akusiyo yonke inkomo ekhona ukuzalanisa nenye inkomo, zihamba nazo zifane njengabantu buye zingafani futhi namagazi wazo zingahambiselani.

Izitshalo abantu bacamba ukuthi, noma abantu bacabanga ukuthi, zikhuliswa amanzi kanye nelanga kuphela kodwa akusilo iciniso lelo. Into abantu akumele ukuthi bayazi ukuthi imfino ukuze ikhule kahle ikhuliswa uthando umnikazi wengadi analo ngengadi yakhe. Lokhu umbona ngani? Umbona ngokuthi uma aye engadini akhulumise iy'tshalo zakhe, athi uma ezibona azibulise noma azibingelele. Athi uma engaphathekile kahle noma engenzanga kahle angayi engadini ngoba avikela ukuthi iy'tshalo zakhe zikhule kahle. Imishini angeke ikwazi konke lokhu futhi angeke ikwazi indlela yokuthi ikhonektha kanjani nezitshalo. Kubalulekile ukuthi umuntu achubeke asebenze ngendlela asebenza ngayo futhi enze le nto ayenzayo ngey'tshalo asebenza ngazo kunokuthi yenziwe imishini.

Esikhathini samanje akusafani nasendulo. Endulo konke bekuhamba kahle futhi nezitshalo zikhula kahle ngenxa yokuthi umhlabathi ubusanothile, futhi nendlela eziphila ngayo yayihambisana nendalo, koda kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwashintsha izinto, kwashintsha futhi kanye nesimo sezulu. Lokhu kuhambe kwadala ukuthi uma isikhathi sihamba nathi kwamele sithole indlela esizophila ngayo ezohambisana nesikhath esikuso. I-hydroponic greenhouse indlela entsha yokuthi sitshale nathi, sikhone nokuthi sibe nokudla okwanele futhi okunothile njengasendulo. Lokhu kuye kuhambe kuhambisane nendlela umhlabathi wethu osungayo futhi nesimo samanzi esesingayo. Ngiyacabanga ukuthi uma singahambisani noshintsho sizokhona ukuphila kahle futhi siphile isikhathi eside ngokwanele.